Ndiziva , ndiziva ndibuthakathaka intliziyo yam idangele, kuba kaloku bendinomnqweno wokuba ndingakwazi ukuba nekhadi. Apho ndizothi khona ndithini? Ndikwazi ukuvalela khona imali yam.

Owu yeyona nto ke leyo ebasebenzelayo abantu abanintsi, kuba kaloku utyalomali olwenziwa zizitokfela luye luncede. Abanye abantu baye bakwazi ukwakha izindlu, abanye abantu baye bakwazi ukuthenga imihlaba, abanye abantu baye bakwazi ukusa abantwana babo ezikolweni. Kuba kaloku imali xa isiza noko isisisaxa esinintsi umntu uyakwazi uyisebenzisa kwizinto ezinintsi ezibalulekileyo, kunokuba xa eyisebenzisa incinci emane esenza emane esenza.

Ndingabacebisa ngendlela ekubaluleke ngayo ekusebenziseni le malimboleko bazawube beyifumene for ukuthenga indlu. Ngoko ke ndiphinde futhi ndibaxwayise ukuba bangangeni phantsi kwezikem, babajonge abantu abazothi bathenge kubo indlu.

Ndiya ndibe novuyo olukhulu kuba kaloku noko i-UIF yimalana noko ethi umntu ayifumane xa ebekhe waphangela. Laa mali ebemane eyitsalelwa qho ngenyanga iye ibuye noko isisixa esibonakalayo, umntu abe ehleli engaphangeli elindele nantoni na ayifumanayo. Noko iba yimali entle ebukekayo, ufike wenze noko nawe into ebonakalayo. Ngumbono omhle, ndiye ndendonwabe kakhulu xa ndisiva nge-UIF.

Ndingaphuma kaloku ndihambe ndiyokukhangela indawo enawo umatshini, okanye ndiyokukhangela indawo endinokucofa kuyo imali ndibuye ke ndizokuthenga amanzi. Kuba kaloku kuba nzima ukufumana into evenkileni ungayibhatelanga.

Ndingamxelela ukuba ngaba, yhu malume yinto entle le ufuna ukuyenza. Noko yinto ebalulekileyo ukuba umntu ayenze le into ngoba kaloku imali akukuhlanga uba ihlale endlini. Yivule malume wam ibhenki, iza kunceda loo nto in future.

Ndingambuza okokuba uyivule kweyiphi na ibhenki, ndimbuze ukuba uyivule ngee-details zikabani. Ndiphinde ndithi kuye sapha yiza ndibonise ukuze ndizokucacisela ukuba ikhona into erongo okanye ikhona into engaye ibe yingxaki ngaphambilini kule bhenki yakho.

Akulunganga kuba kaloku abantu kule mihla siphila kuyo bayavela bahlelwe yinto babhubhe. Oko kulinda noko kuyenza noko kube nzima, kube kanti umntu uyabhubha lingekafiki ixesha lokuba angabe kanti uyasetyenzelwa.

Ndingamkhumbuza ukuba, uyabona ke mntanasekhaya kufuneka ujonge ukuba nyani le ndlu uzayithenga yiyo na le uyifunayo, ayizukunika zingxaki na ngaphambili ekuhambeni kwexesha. Ukuba yiyo ayithenge ke kuba sisigqibo esihle eso.

Ndithanda ukusebenzisa i-app yakwaTymeBank nekaCapitec, kuba kaloku zona zindenzela lula ukuze ndikwazi ukwenza izinto endifuna uzenza. Umzekelo, xa ndifuna ukuthumelela umntu oseRhawutini imali kulula ukuthumela kuCapitec. Xa ndifuna ukuthenga umbane kulula ukuba ndithenge umbane. Kwi-app kaTymeBank ndithanda ukuba xa ndifuna ukuseyiva imali ndiba nayo imali endithi ndiyifumane eyinzuza abathi bayifake xa ndivalela imali kwi-app yabo. Ndiyazithanda ezo app.

Ndingaye ndimcebise ukuba, uyabona ke nyana wam khupha ke ii-savings zakho, imali le ubuze ukade uyivalela iminyaka le. Ukhangele ke umntu kwaba bantu baphangela kwezi ndawo zezindlu ezithengiswayo ozokubonisa, uhambe uzibone uba le ndlu uzayithenga okanye uyithengiselwayo ingaba ikulo mgangatho uwufunayo na okanye ingaba irayithi na ukuba for ukuba ungayithenga na.

Ndicinga uba kukuvula, kuba kaloku noko akukho nto inintsi idingekayo ngaphandle kwesazisi sakho nawe ke for iminwe yakho.

Ndingahamba ndiye ebhankini yam ngaphakathi ndifike ndibacacisele uba ikhadi lam liginywe yibhenki xa bendizama ukukhupha imali, ndicela bandincede ukwenzela ndiphinde ndibe nalo elinye ikhadi.

Kungenxa yokuba, kungenxa yokuba kaloku abantu abava kamnandi kuba kaloku kubuhlungu ukubhujelwa ngumntu, ngoba laa mntu uhamba undompela asoze uphinde umbone. Ngoku ibuhlungu loo nto leyo ayonto imandi ekuthethwa, okuthi xa kuthethwa ngayo uzive wonwabile leyo.